Fa le fa o tlisa kopo ya karata banka e seka-seka dilo tse dintsi go bona bokgoni jwa go duela sekolo sa gago dilo tse botlhokwa ke ya gago, madi a o a newang le thuto, tlhaloso ya ya gago, kamo ya madi a o a newang go leba mo mading o a newang, tlhaloso ya ditefelelo, bokana jwa go dirisiwa gwa ya gago, tlhaloso ya la boagi, ke dilo tse di bank a di seka-sekanang le tsona go netefatsa gore o tla kgona go duela.

Mefuta e e farologaneng ya dikarata tsa banka le ditiro tsa tsone re na le dikwalo tsa debit, dikwalo tsa mokwalelo, dikwalo tsa le dikwalo tsa ATM. Ditiriso tsa debit di amanang le akhanto ya gago ya go tsenya le go ntsha madi, tsa mokwalelo di go adima madi go tswa kwa bankeng, tsa di tlhabiwa ka madi a e supilweng, dikwalelo tsa ATM di dirisiwa thata go ntsha madi kwa tsa ATM.

History ya gago ya go adima madi e ama tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka tsela ya gore, dibanka di tlo check-a di netefatse gore o motho o jang fa go tleng mo mading, gore o tshwara tšhelete ka tsela e jwang, dibanka di tlo batla go netefatsa gore a o motho o duelang tšhelete e o e adimileng na. E ka tokafatswa ka tsela ya gore o seke wa itlwaetsa go adima madi kgapetsa le kgapetsa, ka gonne e tlo affect-a histori ya gago ya go adima madi, ebe o tlhagelela sa motho o sa tshepagaleng le o sa tsebeng go berekisa madi.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o di tiilang go sa tlhatlhobe pego ya gago ya sekoloto, go ikopela dikarata tse dintsi ka nako e le nngwe, go sa fitlhelele ditlhokego tsa go ikopela, go sa bale melao le ditlhokego, go sa neele tshedimosetso e e tlamasegileng. Gore kopo ya gago e tsamaye sentle tlhatlhoba di ntlha tsa gago tsa sekoloto, tlhopa karata e e siameng, tshwarela ditokomane tse di tlhokegang, gape tla tsa kopo ka kelotlhoko.

Go tlhaloganya melao le maemo a karata ya credit ko pele o e kopa go go thusa go tlhokomela ditšhelete tsa gago le go di dirisa ka bo tlhaga. Dintlha tsa botlhokwa dipoloma, ditšhelete tse di tlo tswang mo karateng kgwedi le kgwedi, le di tsela, bokete jwa credit e maemo a go le diatla tsa tlhatlhobi.

Go itse le go ithuta ka madi go ka go thusa go dira ditshwetso tse di botoka, go ka go thusa go tlhaloganya dikgopolo tsa credit card, go ka go thusa go dira ditshwetso tse di botlhokwa jaaka go tlhopha karata e e siameng, go tlhaloganya melawana le maemo, go rulaganya budget le go rulaganya ditogamaano tsa nako e telele, le go dira tshweetso tse di botlhale ka madi gore o tile go tlhobaela ka madi le gore o seka berekisa tšhelete ka tsela e sa nepagalang.

Dintlha tsa botlhokwa tse di e lwang tlhoko ke dibanka ke dinomoro tsa dikarata tsa madi, letseno le tiro, tekanyo ya sekoloto le letseno, boleng jwa kadimo le nako ya yona. Mokgwa wa go bala dikgolagano tsa madi di ka balwa go dirisiwa mokgwa wa reducing balance kgotsa mokgwa wa flat rate, mokgwa wa reducing balance o bala dikgolagano tsa madi mo madi a a setseng a se a duetse, fa mokgwa wa flat o bala dikgolagano tsa madi mo madi otlhe a adimiwang.